Eyona ndlela iyiyo yonxiba kuba umntu aye enxibe amadakhi xa esiya uyobona udadobawo womyeni wakhe.

Loo nto leyo kaloku funeka ayazi uba awukwazi ukhusa endlini sewukhusiwe. Iphahla selisikhusile and ke ngoku awukwazi wena uphinde uyikhuse intloko seyikhusiwe. Loo nto iyimfundiso embi ayikho olunye uhlobo endinomcacisela ngalo ngaphandle kolo .

Kuba izinto zitshintsha naso isinxibo siye sitshintsha esale mihla, ufike abantu abangootata sebehamba ngeengalo ngaphandle nangemilenze ngaphandle. Isinxibo sesatshintsha kakhulu, sihambelane nale mihla siphila kuyo.

Sinefuthe kakhulu ngoba kaloku bona abantu abangoomama ngoku nabo bangabanye abanxiba izinto ezimfitshane ufike ziveza imizobo yemizimba yabo. Abasenazo esaa sidima sakudala boba okay bafuna ukunxiba iinto ezinde.

Umzekelo emitshatweni, emitshatweni funeka kaloku unxibe imibhaco. Yonke into funeka ibe yimibhaco, icace, ibe neentsimbi. Ninxibe iingcawe zenu zalapha kwaXhosa, ibonakale ukuba ngumtshato wesiNtu. Funeka ibonakale ngesinxibo samamadakhi.

Omnye kaloku uzawuhamba enxibe amadakhi wakhe, omnye uzawuhamba engawanxibanga amadakhi wakhe. Omnye ungahamba engathwelanga emngcwabeni, omnye uzawuya ethwele ngoba wayethwelisiwe.

Hayi, ayiyo loo ndlela uba iingalo namabele abe ngaphandle. Kufuneka kaloku bazifihle ezo zinto ngoba ziindawo ezibalulekileyo. Bazawuba ngoomama bengomso, abakwazi uba ngoomama ke ngoku apho uba beveze iingalo namabele ngaphandle. Yiloo nto iye icace uba amaxesha atshintshile. Yindlela engafanelekanga leyo, ayiyo.

Ngoba isinxibo sesiNtu sethu sibe sibalulekile kunyanzelekile sinxityiwe saziwe ngabantwana, sifundisiwe. Yeyona ndlela leyo yoba zibaluleke, nezizukulwana zawuthi zifunde kuye zisagotywa zimanzi.

Kaloku ka usazi isiduko sakho uyazazi uba usuka phi and uya phi, ungubani waphi, ozalwa ngubani, ungumamni . Ibalulekile ke loo nto leyo yoba usazi ukuba ungubani, wazi ubumni bakho once wazi isiduko.

Kaloku naye kunyanzelekile esisebenzisile isiduko sikamamakhe ngoba singuye, ungumnye wakulomamakhe. So akukho nto irongo ngokuba nina nisebenzise ezi nizisebenzisayo iziduko kodwa sanumhleka nimgxwale nimthini, nimbize ngamagama ngenxa yesiduko sikamamakhe. SisiNtu kwa esi asenzileyo, ngenye imini nizawuyazi okanye nizawufika kwinqanaba loba niyazi le nto. Akufunekanga niyihleke ngoba kaloku nizawuba badala nani ngomso.

Yindlela abantu, abantwana abancinci esebethetha ngayo ngoku nabantu abadala. Yindlela abantu ngoku asebenxiba ngayo and bangafuni ukuthetha nokunqandeka xa benqandwa ngabantu angengobazali babo. Kuba kaloku laa ntetha ithi umntu namphi na omdala kuwe ubuye abe ngumzali wakho abasayisebenzisi kwaye abasayithobeli abantwana bangoku loo nto. Laa nto yoba ngoku uba umntu ungena emotweni umntu omdala akanandawo yochopha akanomphakamela umntana. Zezinye zezinto ezibonakalisa uba ulutsha langoku alisabathobeli abantu abadala.

Uyilanda kaloku ukusukela kookhokho bookhokho. Ubone uba ubudlelwane busukela phi, ubudlelwane benu. So kufuneka uyilande usukela emva uba kookhokho yayihamba kanjani, ookhokho bakho wathini . So imvelaphi kufuneka isukele emva kaloku.

Enye into oluyenzayo , umntana xa sifole ilayini ekliniki umntu omdala eselayinini engenasitulo, umntana akanomphakamela lo mntu omdala. Umntu mdala akanomphathela ezo plastiki emphathisa ade ayofika kwakhe. Umntu omdala akanolinda yena, umntana akanomlinda umntu omdala ongxamileyo. Umbona egula aqale elayinini, sefuna soloko uba phambili. Laa mbeko ayisekho.

Kuye, kuye kubekho iintlawulo ezifuneka zenziwe. Kufanele uba kuxhelwe, kubekho izingxengxezo ezenziwayo notywala obuchithwayo, negazi elichithwayo ukuze kubekho izingxengxezo ezenziwa kubantu abadala.

Ndingabafundisa ukutya. Uku uthetha uba yintoni, tya into oyenzayo, uyatya. So ndibafundisa elo gama lithi, ukutya, kuba yeyona nto ebalulekileyo.